Ukuvula amabhange esikhathini sanamuhla kulula kakhulu. Kodwa into eyenza ukuthi kubenzima, ukuthi abantu bangabi nemali yokuthi avule ibhange ngoba amanye amabhange adinga imali ukuze uzokwazi ukuvula i-akhawunti. Ilokho abangakwenza ukuthi bakususe ukuthi uma uvula ibhange kudingeka imali.

Inzuzo yokuba nekhava, ukuthi uma uvelelwe yingozi noma imoto yakho ilimele, noma imoto yakho yebiwe, bayakhona ukuthi bakukhavele zonke lezo zindleko, ngesikhathi esisodwa. Into eyingozi ngalokho ukuthi, kwesinye isikhathi bayakwazi ukuthatha imininingwane yakho oyisebenzisayo uma uvula ikhava, bakwazi ukuganga ngayo, bayisebenzise ukweba.

Umehluko kuwukuthi zisebenza kanjani, nemali ekhokhelwayo uma kuphela inyanga. Nokuthi wena, uma usuvelelwe yinto, bakukhokhela imali engakanani ngesikhathi esingakanani.

Inzuzo ukuthi bakwazi ukukwenzela yonke into uma uvelelwe into embi, noma uma ushiywe abantu obathandayo emhlabeni. Kuyinzuzo enhle kakhulu leyo kwimishwalense eyahlukahlukene. Into eyingozi ngayo ukuthi kwesinye isikhathi, abakhokhi ngesikhathi abasibekile noma esifanele. Le mali okumele bakukhalele ngayo, kwesinye isikhathi abayikhokhi, bakhipha ingxenye yakhona enye ingxenye isala

Ukuthi ngichumane nabo, ngibazise ngalesi simo engizobe ngibhekene naso. Bese bayangitshela ukuthi ngenzenjani.

Ukulinda isikhathi eside, nokuthi balethe imali yesililo phakathi neviki ukuthi abantu badle. Iyona into engingayiphakamisa leyo. Imali kumele ikhokhelwe ngesikhathi obika ngaso inkinga. Kungalindwa ukuthi kuze kuphele u-twenty-four hours or u-seven days.

Ngokuthi ngihambe ngiye emahhovisini abantu amalungelo emisebenzi noma yabaqhashi, ukuthi uma ngisebenza ngingathola kanjani ukuthi umqashi wami ungifakile yini ku-UIF. Or ngikhulume nabantu bemshwalense engukhokhelayo.

Ngingachumana nabantu bomshwalense engukhokhelayo ukuze bezokwazi ukuthatha izinyathelo zokuthi bangihlolele ukuthi kuhamba kanjani nge-UIF.

Ngizizwa ngingagculisekile ngoba omashonisa bathola inzuzo eningi kakhulu. Lento eyenza ukuthi ngingajabuli ukuthi uma ungakhokhile iskweletu siyakhula njalo njalo, asimi ndawonye. Kulesi vumelwano esivumelane ngaso.

Izinzuzo engingazijabulela ukuthi ngithole ama-point kuma-reward cards, ngizokwazi ukuwasebenzisa ezitolo ezahlukahlukene, nokuthi ngikwazi ukuzisebenzisa endaweni yokuthela uphethiloli.

Ukubaluleka kokuqonda kwesikhathi sokulinda kumshwalense, ukuthi uma uvelelwe isehlakalo ukwazi ukuqhumana nabo ngesikhathi esifanele. Ungalindi kuze kushaye isikhathi esindlulele.

Isikhathi sokulinda, ukuthi uma ubike, ubikele abantu bomshwalense ukuthi uvelelwe isimo esinjani, uma bekutshela ukuthi lento abangakusiza ngayo uzoyithola emalangeni amabili noma uzoyithola emalangeni ayisikhombisa. Kumele ukuthi ulinde kuze kufike leso sikhathi.

Incubo yokufaka isicelo se-UIF, silungele wonke umuntu. Noma usebenza isikhathi esingakanani, unyaka noma iminyaka. Kumele wonke umuntu ayithole i-UIF, ngesikhathi esifanele, emva kokuba abike ukuthi uyayidinga.

Izindleko ziba zinkulu kakhulu uma umuntu ahlala isikhathi eside emakhazeni. Lokho kwenza ukuthi kube nomthelelo wokuthi, inzuzo ibeningi kakhulu.

Ngingahlala naye phasi, ngiqale naye phasi ngimfundise , imigomo nemibandela ukuthi kuhamba kanjani ngimenze ukuthi aqonde ukuthi uma wenze uqingo noma ubike emva kwesikhathi esingaka umshwalense wona ukwazi ukuthi ukwenzele izinto emva kwesikhathi esingaka. Bese siyavumelana.